Tse dingwe dilo tse di seka-sekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto ke gore nako ya tiro kgotsa bophelo jwa madi, ke melao ya madi a o a kolotang le madi a o a amogelang.

Fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto, go botlhokwa go akanyetsa dilo tse di latelang, morokotso gore a na ke bokae fa o sa duele ka nako. Dituelo le ditefelelo, gore a na tefelelo e ke ya ngwaga kgotsa tefelo e ke a go tlosa madi kgotsa ya go fetisa madi, diponagatso tsa puseletso gore a o tshwanetse go duela sengwe le sengwe kgwedi le tshireletso, a gore karata e na le tshireletso ya go thibela bosula fa o utswitse kgotsa fa o dirisa karata ya gago ka tsela e e sa siamang.

Ee, sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di na le seabe se segolo mo kopong ya karata ya sekoloto, go tokafatsa histori ya madi le sekoloto o tla tlhoka go duela madi le madi a o a kolotang ka nako. Go lekola dikoloto tsa karata ya gago ka dinako tse di rileng gore o bone gore ga gona diphoso. Go bala akhaonto ya banka le go nna motsamao o nang le kotsi e e kwa tlase.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go na le diphoso tse di tlwaelegileng, jaaka go sa tlatse kopo ka botlalo, go fa tshedimosetso e e senang nnete, go sa itse maemo a gago a sekoloto le go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe.

Ee, go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, ke sengwe se se botlhokwa thata. Botlhokwa ba teng ke gore o itse morokotso, o itse dituelo tse di fitlhegileng le go tlhaloganya maemo a puseletso.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa motho go tlhaloganya dithoto tse di amanang le karata ya sekoloto, jaaka ditshenyegelo le ditshwanelo gore a kgone go tsaya tshweetso e e botlhale.

Fa banka e dumela kopo ya sekoloto e tsaya tsiye dilo tse di jaaka bokgoni jwa gago jwa go duela, di naledi tsa sekoloto le history ya gago ya go adima madi. Morokotso wa sekoloto gantsi o balwa fa diperesente tse di rileng tsa madi a o a adimang, mme o ikaegile ka ntlha tse di jaaka boleele jwa nako ya sekoloto, morokotso wa mmaraka le kotsi e banka e e bonang mo go wena.

Overdraft facility ena le melemo wa go thusa fa o tlhoka madi ka tshoganyetso, le fa o batla go dirisa madi wa gago ka tsela nngwe le nngwe. Mme bosula ba teng ke gore e tla le morokotso o o kwa godimo, mme e ka dira gore motho a tsene thata mo dikolotong.

Tuelo tse di tlwaelegileng tsa overdraft ke morokotso o o kwa godimo le dituelo tsa go bula, di ka tilwa ka go latelela madi a akhaonto ya gago le go buisana le banka pele.